Ngicabanga ukuthi ukuthuthukiswa kwengqalazisinda, kungayisiza ingqalasizinda ukuthi ikwazi ukubhekana nomthamo omningi wezimoto. Iphinde futhi ikwazi ukubhekana nesimo esiguqukayo sezulu. Ngaphandle kokulimala ngaphandle kokulimala noma nokudaleka kwey'nkinga ezingakwenza ezinganciphisa ukuphepha. Nokusebenzisa ama-system edijithali ukusiza ukulawula ngokuhlelekile izithuthi nempahla kukwenze kube lula ukuqashwa, ukuqaphwa, ngiyaxolisa, kwezithuthi kunciphisa izingozi nezinye iy'nhlekelelo kanye nokuvikela ingqalasizinda esetshenziswayo.

Izimali ezikhokhelwayo ziyaba nomthelela ngoba leyo mali iyingxenye yezindleko ekumele inkampani izikhokhe. Uma izinkampani zikhetha izindlela zokuthutha ziye zibuke inani lendlela ukuze zikwazi ukwenza ucwaningo, ukuqonda izizathu zenani, ukuphepha kwaleyo ndlela, kanye nokushesha ukuqinisekisa ukuthi okukhethwayo akubizi kakhulu. Kuyayilandela imigomo yenkampani kuphinde kubeke phambili ukuphepha. Kukwenze futhi kube lula kubasebenzi nabashayeli.